Nna ke sebedisa di-data bundle tsa ha ona le di-promotion. Ke reke one gig, ke e thole ka fourtynine ranta, e tlang last-a dibeke tse ka bang tse pedi. Ene ke tla eletsa mongaka hore a reke tsona le yena hobane re sebedisa service provider e le ngwe, ke ka hoo re tla kgona hore re save-e tjhelete.

Ha ke na le Wi-Fi ka tlung, haebe ke ntse ke sebetsa e tima, ha eyo ntho e ke tla etsa ke ho batla ho tseba ho service provider ya ka ya Wi-Fi hore bothata bo ho kae hobane ke tla e report-a pele. Haeba bothata bo ka ho feta matsoho a ka, ke tla etsa polane ya hore ke tla tloha mohlomong ke ye plekeng, eleng hore ke tla kgona hore ke sebetse teng ho yona ho fihlela Wi-Fi ya rona e kgutla e ba online.

Nna ke ithatela Facebook, ke ithatela Facebook le Instagram, ke tsona tse e lo hore ke ithatela tsona.

Nna mmino wa ka ko radio-ng, o bapalwa ka Labohlano le leng le le leng, le Sateretaha . Ho tloha ka six o clock ya mantsibuwana ho fihlela ka nine bosibu. Mmino bao bapalang ke o ratang haholo.

Ditaba tsa mose kapa sona sa setjhaba sa Afrika Borwa, re di fumana ho Youtube. Nna ke di fumana ho Youtube le ho CNN. Tsa Afrika Borwa ke di fumana ho SABC news le Newsroom Africa tsa mose ke di fumana ho CNN.

Nna moo ke dulang Wi-Fi ya ka, ha e na moedi e unlimited. Ke e sebedisa ka moo ke e ratang ka teng ho fitlhela ke etsa e ngwe le e ngwe e ke be ke fetsa le bana ba ka ha felela jwalo, ba e sebedisa ka moo ba batlang ka teng le mesebetsi ya bona ya sekolo be bile ba be ba e fetse.

Ausi wa ka ChatGPT e thusa haholo ka dintho tsa bana tsa sekolo, le hore e o fa di template, e o fa le mehlala ya nthwe e ngwe le e ngwe ya sekolo eo o batlang ho e etsa, e tshepe o sebedise yona ChatGPT ka yona phone ya hao, o tla kena ka ona mohala wa hao o kene ko Google o type-e ChatGPT e tla o thusa le ka mesebetsi ya hao ya sekolo, e tla thusa bana ba banyane ka mesebetsi ya bona ya sekolo le wena mosebetsi wa hao wa sekolo. Le yona e fane ka di-template, e fane ka mehlala ya ho ngola cover letter, e fane ka mohlala ya ho ngola essay, e fana ka mohlala ya ho etsa ntho e ngwe le e ngwe e kopanyang le dintho tsa sekolo.

Di-chatbot le di-virtual assistant di a thusa hobane ha di na moedi. Di a thusa haholo hobane nthwe ngwe le e ngwe o ka e botsa karabo o tla e fumana. moo sa utlwisisi hantle, ka botsa chatbot kapa yona ChatGPT le virtual assistant di tlo o thusa haholo. Nna ebile kea di rata hobane motho ona tloha a kgathala a ntsa fela pelo, empa tsona hai di a sebetsa.

Wi-Fi e hlophiswa ke beng ba yona ba own-ang khampani eo o tlowang le sebedisa Wi-Fi ya bona, hobane rona re sebedisa . Mohaisane wa ka o sebedisa MTN le mohaisane ka mo ho nna o sebedisa Telkom, jwale ke nthwe ke e boneng ho hore ba Vuma tel ba ile ba tlameha hore batle, ba ko seterateng ba fihle bapalame dipalo tse ba di kentseng seterateng, ba tlise thapo ho nna empa e fitile ka nextdoor ya ka bothata ha boyo.

Nna seyalemoya se ile sa nthusa haholo, ha ho no ho tswa di-application tsa nursing ko Chris Hani Baragwana hospital. Seyalemoya se ile sa nthusa haholo hobane ke ile ka utlwa le hore di-application tsa teng di qala, difomo di thola kae le hore ne di kwalwa neng. Ke ile ka thuswa ke seyalemoya.

Batho ba sebedisang sathalaete ya sekotlolo ba lla ka hore ho phetwa ntho e ngwe le e ngwe busiu kaofela, motshehare. Lebaka le ileng la nketsa hore ke tlohelle ho sebedisa sekotlolo sa satellite, ke lona leo la hore ntho e ngwe le e ngwe ya phetwa jara kaofela. Jwale o ka se ke tjhelete ya teng, o dula o patala tjhelete, empa o ntso tlo phetelwa ntho letsatsi le letsatsi ekene e sa fele ebe e be Moqebelo le Sontaha o tla fumana hona le di-omnibus, ntho e ngwe le e ngwe e phethiwe atjhe ha se tsona.

Le nna ke ba bang ya batho ba hlokang, ba ele hore ha ba hloka data ke a hlora kannete, kea hlora. Hobane nna data ke e sebedisetsa ho batlana le mesebetsi, ke e sebedisetsa ho bala ditaba, ke e sebedisetsa ho etsa di-survey ke iphedise ka yona. Jwale ha ke se na data, ke hlora ho! ho! ho! empa nna re sebedisa Wi-Fi hobane, tjhelete ya ho reka data for motho o mong le o mong ka mo tlung e tlaba turu haholo jwale ha re sebedisa Wi-Fi. Empa ha motlakase o siyo Wi-Fi e temile, yoh ho hlora ntlo kaofela ho hlora ntlo kaofela hah!

Dikgwebo tsa rona ho ba le Wi-Fi di thusitse haholo hobane, se ba ka kgona hore ha o reka koo o swipe le hao sena cash ho wena o swipe karata ya hao. Wi-Fi e thusitse haholo le dikgwebo tsa bo di-internet cafe, ai di thusitse haholo rea leboha.

Nna nka ba jwetsa hore dipatlisiso tsa bona ka ho tseba ka setso sa rona, ke hore ba tlameha hore ba phele hara setjhaba sa rona. Ba bone hore setso se etswa jwang, ba tsamaye, ba kene metseng, ba kopane le batsofe ba rona, ba ba qoqele ba ba hlalosetse ka moo setso sa rona se sebetsang ka teng. Ka hoo, le ha ba etsa dipapiso tsa bona ba tla bapisa hodima ntho e leng hodima nnete, e seng ntho e ba tlohang ba inahanela yona fela hore mohlomong Afrika Borwa kapa batho ba batsho ba phela so.

Nna ke block-a di-calls tsa insurance le tsa di-political calls. Tsa insurance ke di-block haholo hobane ba di-insurance ba rata ho rekisetsa motho ntho le ha ntse o se na kgahleho ho yona. Kasheko nka jwetsa motho a mfounetseng hore ha ke na kgahleho ya ba e le hore o tla tlohela mohala, ka hosane ho tla founa o mong ke mo jwetse ntho e ke jwetsitseng wa maobane, jwale di-call tse jwalo, hangata nna kea di-block-a ke mokgwa oo ke sebetsanang le tsona ka teng.